Abanye abaqhubi balibala ngenxa yoba bengaziqhelisanga ukufaka ibhanti abanye balibala kuba becinga ukuba xa beqhuba umgama omfitshane akukho sidingo sokuba umntu afake ibhanti.

Ewe, ndinawo amava okuhamba ngenqwelomoya phakathi kweli lizwe. Xa umntu ezawuhamba ngenqwelomoya kufuneka aqinisekise ukuba unencwadi yakhe leyo ineenkcukacha ngokuzalwa kwakhe kwaye aqinisekise ukuba imithwalo yakhe ayikho nzima ukogqitha imithwalo ebekiweyo yeebhegi kwindawo yokukhwela inqwelomoya.

Okay. Indlela yokuba amaxabiso epetroli emana ukutshintsha kukuba amaxabiso epetroli axhomekeke kakhulu nhe kwindlela ixabiso leoyili ekrwada, ioyili lena isetyenziswayo ukuba yenze ipetroli, itshintsha ngayo kwimarike yamazwe ngamazwe. Ukuba ixabiso liyenyuka leoyili ekrwada namaxabiso epetroli ayanyuka.

Akukho mandi unyuswa kwamaxabiso ebhasi kuba kwibhasi awubhatali tikiti qha, funeka ubhatalele nomthwalo wakho uphinde ube nayo nemali oza kuphinde uyisebenzise apha endleleni yokuzithengela into yokutya. So iye isichaphazele kakhulu into yokunyuswa kwamaxabiso ebhasi, kakubi futhisi. Kuba ngamanye amaxesha kuzobe imali eninayo yanele ukuba umntu abhatale itikiti.

Ewe, ndicinga ukuba ingasebenza kuba ezi bhasi zifana neeGo George azifumaneki kwiilokishi zabantu abahlelelekileyo. So xa kunoba, xa kunothi iibhasi zonke, imibutho yeeteksi ibe nezinto ezifana nezi bhasi ingalula kakhulu ukuba ukwazi usa umntu wakowenu omdala ungasokolanga.

Ewe, ndikhe ndizive ndinoloyiko kuba kumaxesha angoku akusakhuselekanga ukuhamba wedwa kuba sinabantu ababulala abantu, abantu abaxhaphaza abantu.

Ndicinga ukuba into eyenza abantu boyike ukukhwela inqwelomoya kukuba laa nto , laa, laa mvakalelo ubanayo yokuba yho uza kuhamba emoyeni. Kungathini xa inokuwa, xa inokuqhashumba? Baye bacinge izinto ezinjalo.

Urhulumente nhe waye waseka ibhodi ezimeleyo ukuqinisekisa ukuba iimarike zeeteksi nhe, zithini, ziqhuba ngendlela efanelekileyo. Ze kwacaciswa imida, iindlela kunye nendawo nganye apho amalungu ezithuthi angasebenza khona. Bengathini? Ukuze kupheliswe ukhuphiswano olungaqhelekanga.

Kuyingozi kakhulu ukuhamba ngeenyawo unxilile kuba ungadala ingozi yeemoto, uwele umgaqo ungajonganga ukuba kukhona na imoto ezayo.

Mna ndingacebisa ukuba urhulumente aqinisekise ukuba uyawomeleza umthetho nolawulo, i-law enforcement ukuba ibekho ndawo yonke ezindleleni, ibekho ndawo yonke apho kwizitopu apho iibhasi neeteksi ezenintsi khona. Ijonge ukubana abantu abangaphakathi kwezi zithuthi balinani na elifunekayo.

Iingenelelo zokusetyenziswa koololiwe kuluntu konga, kukonga imali. Ukukhwela uloliwe kudla ngokubiza , ngokubiza kancinci kunexabiso elincinci xa kuthelekiswa nokusebenzisa izithuthi ezinjengeeteksi okanye iibhasi, ukunciphisa uxinzelelo ezindleleni. Yaye ukusebenzisa uloliwe kuthetha, kuthetha , kuthetha abantu abanintsi abayishiyayo iimoto zabo emakhaya, nto leyo izawunciphisa uxinzelelo endleleni.

Mhlobo wam, kubaluleke kakhulu ukufaka ibhanti xa uqhuba endleleni ukuze ukwazi ukukhusela ubomi bakho. Mhla kwenzeka intoni? Ingozi, nokuthi linciphisa amanxeba xa kwenzeke ingozi, awulimali kakhulu. Kukhusela nabanye abantu abasemotweni abanjengathi ukuba singaziboni sesichaphazeleka kakhulu xa kwenzeke ingozi.